Fa ke bua nnete fela gaise ke palame sefofane, mara nka bua ka mongwe wa mo gae o ileng a se palama. O ne a mpolelela gore o ntse a tshogile thata mare se ne se le monate fa a se palama la bobedi, la ntlha o ne a boifa.

Le bua nnete fa le re batho ba bantsi ba se tshaba ba bangwe ga ba se tshabe. Nna ke yo mongwe wa ba ba se tshabang mara ke batla go se pagama. Ke se tshaba ka gonne ke bone ditori di le dintsi tse di boifisang, tse di bontshang sefofane se thunya, jalo le jalo. E fela ke batla go ipona ke se pagama, ke ipaakanyetsa go tsaya leeto ka kgwedi ya Sedimonthole go ya kwa Durban kgotsa Cape Town ka sefofane.

Go ya kwa Nigeria ka sefofane, simolola ka go reka tekete mo website-ng ya sefofane le go netefatsa gore o na le passport-o e sa feteng le Visa ya go tsena kwa Nigeria. Fitlha kwa boemelong jwa sefofane mo nageng ya rona metsotso e e lekaneng pele sefofane se ka tloga. Naya bagolo ba sefofane phaseporoto le tekete mme tsaya morwalo wa gago mo check-in le security. Fa o fofile latela ditaelo tsa bagolo ba sefofane, kwa Nigeria tsaya passport-o Visa mo immigration. Tsaya merwalo ya gago mme o dirise ditirelo tsa batho go ya kwa o ileng.

Ke akanya gore tiriso ya dibese mo toropong e molemo ka gonne e thusa batho go ya tirong, sekolong le mekgatlhong e mengwe ka theko e e kwa tlase, go na le go tsaya thekisi kgotsa go tsaya koloi ya poraefete. Ke a rata gore di batla go fitlha mo mafelong a kwa ntle le go tsamaya ka tsela e e rileng, mme ke sa rate fa di nna di tletse thata kgotsa di tsaya nako e telele ka ntlha ya dikoloi tse di thibetseng tsela. Ke rata gape gore bese e tla go baya fa nakong ka gonne bese ga e emele motho, motho o emela yona e ka go ruta time management.

Mathata fa o leka go dirisa karata e botlhale mo dibeseng ke go tlhoka inthanete e e siameng, go felela ga madi mo karateng, dikotsi tsa go latlhegelwa ke tshedimosetso, go se itse sentle tsela ya go tsenya karata mo beseng. Se se dira gore go nne thata go reka tekete ka tsela e, thata-thata for batho ba bagolo.

Motho o nna mokgweetsi yoo siameng wa bese fa a tshela ka melao ya tsela, a tsaya batho ka tlhompho, a fetisa matlhoko a bone mme a tlhokomela tshireletso ya bone le ya gagwe. Bakgweetsi ba dibese ba thusa mo maitemogelong a a siameng a go ya tirong ka gonne ba dira gore batho ba kgone go tsamaya ka polokego, ka nako le ka boitumelo. Ba fokotsa matshwenyego a go fitlha le go tswa mo tirong. Sa ntlha gore o nne mokganni wa bese o tshwanetse go kry-a lekwalo la go kganna e leng license and-e licence o seng ya ntlha, ya bobedi ya go reila di-truck-a, dibese, jalo jalo. E seng ya go reila dikoloi tse dinnye.

Fa go na le seteraeke dikotsi tse di ka diregang di akaretsa go tsaya nako e telele go ya tirong, go tlhoka dibese tse di tsamayang ka nako le go oketsega ga kgwebo e e sa tshwanelang mo go tsamayeng ga batho. Batho ba ba yang kwa tirong ba amega ka gonne ba ka nna ba lateletse go fitlha ba tshwenyegile ka go se nne le dibese tse di tlhamaletseng. Mme ba bangwe ba ka nna ba tshwanela go batla mekgwa e mengwe e e thata go fitlha kwa tirong.

Dibese di tsamaya ka nako e e rileng gore batho ba kgone go fitlha kwa tirong ka nako e e tshwanetseng, sekolong le mafelong a mangwe ka nako e e maleba le go fokotsa kgwebo e e sa tshwanelang mo go tsamayeng ga batho. Fa bese e ka go ema ka dinao o ka batla tshedimosetso go bagolo ba bese. Batla bese e e latelang kgotsa o ka dirisa mekgwa e mengwe ya tsamaiso jaaka taxi kgotsa go tsamaya ka dinao fa sebaka se kgaogang ka bofefo.